Bosupi jwa boitshupo, bosupi jwa bonno, letseno le dingwaga.

Ke gore o shebe dipersente tsa morokotso, o tseye e kwa tlase ka tlhwatlhwa le gore o a go patala jang. A madi a tshwantse o a duele kgwedi le kgwedi ke madi a leng gore a o tla kgona gape le gore a banka e o ka bo o tshotse s'koloto kwa go yone, ke banka e leng gore ga e oketsa morokotso, ga e oketse ka madi a le mantsi.

Di ama ka tsela e latelang, gore fa e le gore histori ya me ha e tla mo tsa matlole, ke e le gore e maswe, ntse ke sa patale, ke kolota le gore maina 'ka a neetswe kwa borramolao ba berekang ka madi gore ba batlisise le gore ke dire kop'a gore ke tla duela jang, ke gore nka se kry-e dilo ka sekoloto. Sa bobedi gore ke itokafatse, ke gore ke duele madi otlhe a ele gore ke kolota kwa dimmarakeng otlhe kgotsa gone kwa bankeng. Ke duele gore motlhang ke batla gwa go tsaya sekoloto gape, e be nna gore histori ya ka e ntle ene bontsha gore motho o duelang sentle.

Go netefatsa gore fa o dira kopo ya karata ya sekoloto o na le letseno la madi a bonalang le gore o tla kgona kgwedi le kgwedi gore o buse madi ao ntle le gore wena o sala o sena ledinyana le o salang ka lone. Go tlhomamisa gore kopo e tsamaya sentle ke gore dipampiri tsotlhe tse o tshwanetseng go ya ka tsona kwa bankeng eo ka bo o adima mo go yone o nne o dire bo nnete ba gore di siame, o tsamaya le ditokomane tse le gore di a tlhokagala.

Go botlhokwa go itse go buisa le go tlhaloganya melao le melawana ya tumalano ya karta ya sekoloto gonne ke go ikgolega, wa feleletsa fela o kwala maina a gago o dira ditumalatsano tseo, ke go ikgolega le gore ga gona poelo-morago. Jaanong ka jalo, go tlhaloganya gore se se kwadilweng mo, ke se o dumalatsanang le sone mabapi wena le banka-kgolo tlabo o dira kopano kgotsa lo o tlabo o dira kopano le lone, ke go itse gore o a ikgolega gore o a dumalatsana le se se kwadilweng fao mme ga gona poelo-morago morago ga go sign-a kgotsa go kwala maina a gago.

Ka thusa batho ka mo ntlheng ya gore motho fa a itsenya mo sekolotong seo, o tlabe a itse melao le melawana, mme ebile o tla itse gore ga e le gore o tlwaetse go sala ka ledi le le rileng morago ga go dira mabaka otlhe a gagwe, o tshwanetse karata eo ya sekoloto eo, e patale kgwedi le kgwedi go fitlhela a fetsa sekolo seo. Jaanong go ithuta ka madi o ka kgona go itse gore a karata eo e botlhokwa, a mme ya tlhokagala mo botshelong ba gago kgotsa o ka nna wa ba'a madi, ledi lengwe le lengwe le o naleng lone go fitlhella o kgona go fitlhella go reka selo batla go se reka ka karata ya sekoloto gore o se reke ka madi a ele gore ke a gago, ga o tlo go sala o na le dikoloto kwa morago.

Banka e sheba gore kwa ntlheng kwa o tlile go adima madi teng kgotsa histori ya gago ya go adima madi a o ne o duela sentle le gore a maduo a gago a skoro, a tsamaya sentle go nna ha e le gore sekoro sa gago se kwa tlase, go ka nna thata gore ba go adime ledi, ba tsaya gore ga ona botshepegi kgotsa o ka feleletsa e le gore ga o duele ka ntlheng ya mabaka a botsotsi, mme morokotso wa sekoloto fa o bodile morokotso, fa o bodile sekoloto go fapana go a ka dibanka. Dingwe ga o tshotse ledi mo go bone o re o reka ntlo, go na le ka morokotso o ba o dirisang, ka jalo dibanka di fapana ka merokotso e ba e dirisang.